Ngelishwa kwezam iilali akukho nenye into etshintshileyo, abantu basawela imilambo ngeenyawo akukho nditsho neendlela ezinqumla phezu kwimilambo.

Umakhulu wasiphekela iitapile ezine-ertyisi zazimnandi ngeyona ndlela. Yiyo loo nto endingakwazi ukulibala ngazo.

Ekhaya ndibalulekile kuba kaloku ndim ovuka ahambe ayokunika iinkukhu ukutya kwazo ekuseni, ndiphinde emalanga ibe ndim othatha iinkukhu azifake ezihokweni zazo ndihambe kananjalo ndiyokulanda iigusha neenkomo ndizigoduse.

Abazali kufuneke baqinisekise ukuba umntwana akadingi nto kwaye emntaneni akufunekanga bathethe kakubi ngomnye nomnye.

Uza kutshintsha ngokuba anxibe iqhiya, aphinde abhinqe isikhafu esinqeni, aphinde anxibe nezikeyiti isikakhulu.

Sithatha ngokulima kweyam ilali asinamasiko esiwenzayo ngaphambi kokuba silime.

Ndaziva kakuhle kuba kaloku laa muvi Inxeba yaveza izinto ezithandwa ukufihlwa kodwa zibe zisenzeka.

Xa abantwana bengasivisisisi isiNgesi bayakwazi ukucaciseleka lula ngolwimi labo lwesiXhosa.

Ulutsha luye luzingce kakhulu lube nemincili xa lisiva iimbongi zirepa ngesiXhosa.

Ndiye ndibe nombulelo ongazenzisiyo ndizingce ke xa sendibona izityalo zam zikhula, izityalo ebezikhuliswe sisandla sam.

NgesiNtu into yokunikwa iringi ngumfana ayithethi nto. Kufuneka umfana abhale incwadi ayise kulontombi aye kumela ngolo hlobo, akhuphe nelobola. Ngolo hlobo ke siye sithi bangejene.

Akukho mapolisa ezilokishini, abantu bayayazi ukuba bangenza nantoni na abafuna ukuyenza.